Ndicinga kubalulekile kuba abanye abantu eMpuma Koloni abafundanga, loo nto ithetha ukuba abasazi isiNgesi. Xa ugqirha ethetha isiXhosa kuba lula ukuba ancokole nezigulane zakhe ababuze imibuzo kwaye akwazi ukubanikeza imiyalelo malunga neepilisi kunye namayeza ekumele bawasebenzise.

Akubi lula ukuba umzali ancokole nomntana wakhe okanye amthume xa kusetyenziswa unomyayi okanye umnxeba, kuba kaloku umzali uzawubhalela umntana ngesiXhosa ukanti umntana angayivisisi le nto ebhalwe ngumzali. Masithi okanye umntana usetawuni umzali yena usendlini elokishini ufuna okanye ukuba umntana athenge into ethile etawuni. Loo nto ingenza ukuba umntana yena angayivisisi le nto ayithunywayo kuba uqhele isiNgesi kanti umzali yena uqhele isiXhosa.

Abazali kumele bakhuthaze abantwana babo ngesikolo, babanike uthando, babanike nentlonipho futhi bangenzi izinto eziza kwenza ukuba imeko igqithisele, ezifana nokuba abazali banxile yonke imihla. Loo nto ingenza ukuba abantwana abahlala ematyotyombeni bazive bephantsi kakhulu ebomini. Ukanti ukuba indlu okanye ityotyombe linothando, linolonwabo, linovuyo abantwana soze bayibone nokuyibona into yokuba ukuhlala etyotyombeni kungaba yinto eyenza iintloni.

Kubalulekile kakhulu okokuba abantwana basazi isiXhosa kuba kaloku xa umntana ejonge isiNgesi kakhulu kodwa esiyekile isiXhosa loo nto iza kwenza ukuba kancinci kancinci isiXhosa siye singaziwa ngabantu. Kuyiyo loo nto singayifuniyo thina kuba kaloku umntu kufuneka azazi ukuba usuka phi. Umntu uza kukuzazi ukuba usuka phi ngokuthi akwazi ukuthetha intetho yakubo kakuhle, akwazi nokufundisa abantwana abeza emva kwakhe.

Ndicinga imbeleko itshintshe yaba lisiko kuba eMpuma Koloni sinabantu abangamaMpondo siphinde sibe nabantu abangamaXhosa, nto leyo eyenza ukuba izinto zenziwe ngendlela engafani.

Ndicinga ilobola yinto entle kakhulu ekuhlaleni kuba abakulomyeni babonisa ukubonga kubantu bakulonkosikazi futhi babonisa nentlonipho ngendlela yokuba bathathe umntana wabo ngendlela esemthethweni ngokwesiko.

Umntu ofumana indlu ebonelelweyo kufuneka ibe ngumntu olihlwempu. Umzekelo, singathi ngumntu ohlala etyotyombeni okanye ohlala emkhukwini. Kodwa umntu onjalo kufuneka ibe ngumntu ozalelwe apha eMzantsi Afrika, abe namaphepha aseMzantsi Afrika.

Ndingaqumba kakhulu, ndingadinwa, ndingaba nomsindo. Into endingavele ndiyenze kukuba ndiye ngqo emapoliseni ndiyobika lo mba. Futhi soze ndiphumle abo bantu bengekavalelwa entolongweni okanye babone kwa nto eyomthetho eza kwenza ukuba into enjalo bangaphinde bayenze, okanye bayazi ukuba into enjalo ayonto eyenziwayo. Kuba kaloku umntu otshatayo kufuneka ibe ngumntana oneminyaka elishumi elinesibhozo ukwenyuka.